Makhadi ya xikweleti ya fanerile ku hakela mali lembe na lembe leswaku ma ya emahlweni ya ri karhi ya tirha, naswona leswi swi pfuna leswaku ikhonomi yi nga wi kumbexani bangi leyi ku nyikaka vukorhokeri lebyi yi nga heleriwe hi mali nakona i va i kha i hakela hi swintsanana ntsanana. Leswi swi pfuna leswaku na loko munhu o tshuka a humeleriwe hi nghozi a va a ri karhi a humesile malinyana eka leyi a va ka a ri karhi a yi tirhisa eka khadi ra yena ra xikweleti.

Ina khadi ra xikweleti munhu u fanele ku hakela mali ya lembe na lembe kambe makhadi lama hambi kona ma hambana, ku na lama van'wana va nga hakeriki mali ya lembe na lembe loko swi ri hi nkarhi va nga ma tirhisanga makhadi lama hi nkarhi wolowo. Kambe loko ku ve ni munhu yaloye u tirhisile mali endzhaku u fanele ku hakela mali leyiwani lembe na lembe.

Loko munhu a ri na khadi ra xikweleti mara a nga ha ri koloti nchumu mali ya lembe na lembe leyi a yi hakela loko a ha ri tirhisa ya khanseriwa, hikuva u ta va a hetile ku hakela xikweleti xa yena naswona u ta va a nga ha ri tirhisi khadi leriwani, se swi nga leswi a nga kota ku va a nga hakeli mali leyi a yi hakela lembe na lembe hikuva u ta va a nga ha tirhisi khadi leriwani.

Ina mali leyi yi hakeriwaka lembe na lembe ya hambana hi ku ya hi muxaka wa khadi ra xikweleti. Ku na vanhu lava va nga na makhadi lama ma kotaka leswaku va tirhisa timali to tala kumbe magidi mo tala, kambe ku na van'wani lava va nga kotiki ku tirhisa mali yo fika yo karhi, leswi swi nga leswi swi vuriwa ti-limit-i. Vanhu van'wana va na tilimiti titsongo kambe van'wana va na ti limiti to hlaya kumbe to tala ku hundza ta van'wana.

Khadi ra xikweleti ri na mimpfuno yo hlaya. Loko munhu a ri hava mali wa swi kota ku tirhisa khadi ra yena ra xikweleti ku tlula loko munhu a nga ri hava mali naswona a nga ri na khadi ra xikweleti, a nge koti ku xava leswi a nga swi lavaka mara munhu loyi a nga na khadi ra xikweleti a nga swi kota ku xava xin'wana na xin'wana lexi a xi lavaka a ta sala a hakela mali leyi a nga ta va a ri karhi a yi kolota ka bangi endzhaku. Mintsengo leyi vanhu va faneleke ku yi hakela yi hambanile ku ya hikuva hi ku munhu u tirhisa khadi ra njhani, kumbe u kolota mali muni, kumbe u tirhise mali muni ku ya hi minawu leyi a nyikiweke hi bangi.

Munhu loyi a lavaka khadi ra xikweleti loko a nga si teka khadi leri ra xikweleti u fanele a langusa leswi a nga ta va a ri karhi a swi kuma eka khadi leriwanini, leswi a nga ta va a ri karhi a swi benefit-a eka khadi ra yena kumbexana leswi a nga ta va a ri karhi a swi lose kumbe ku lahlekeriwa eka khadi ra yena. Na mali xikan'we na mali leyi a nga ta va a ri karhi a yi hakela n'hweti na n'hweti ku tlula ku ri a teka khadi leri a nga ta va a ri karhi a hakela mali leyi a nga ta va a nga yi koti. Munhu u fanele a langusa swilo swa ku fana na sweswo.

Khadi ra xikweleti loko munhu a ri lava kumbe ku ri teka ebangini va langusa leswaku munhu loyi va n'wi nyikaka khadi leri u tirha malembe mangani naswona u tirha kwini xikan'we u hola mali muni, na leswaku swilaveko swa yena n'hweti na n'hweti i mali muni va kota ku langusa leswaku a nga fikelela ku kuma khadi ra muhlovo muni, naswona a nga kota ku hakela mali ya ku fikela kwini. Va tlhela va langusa leswaku endzhaku a wu hakerisa ku yini swikweleti swa wena loko va nga se ku nyika khadi leri va faneleke ku ku nyika rona. Van'wana va ma lava makhadi kambe a va fikeleli hikuva va nga koti ku hakela mali leyiwanini kumbe va nga holi kahle.

Lexi lawulaka leswaku u fanele ku hakela mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti i ku va va langusa leswaku u fikelela mali muni, naswona u tirhise mali muni naswona u ta tirhisa mali muni loko va nga se karhi va ku nyika khadi ra wena, na muholo va langusa leswaku laha u tirhaka kona u hola mali muni, va tlhela va langusa leswaku loko u horile i swilaveko muni leswi lavekaka xikan'we na ku katsa vana kumbexani vanhu lava u va hlayisaka hi mali leyi u holaka yona.

Ndzi twile leswaku eka cheque akhawunti ya mina ndzi nga kuma overdraft xana overdraft i yini naswona ndzi nga kota ku tirhisa mali yo fikela kwini leyi ndzi nga riki na yona eka overdraft ya mina mahakelelo ya overdraft lawa ya hakerisiwa ku yini xana tiphesente kumbexana ntsengo lowu engeteriwaka eku hakeleni ka mali leyi i mali muni.

Kokwana loko u fanele u pfula khadi ra wena lerintshwa u fanele ku humesa ntsengo wo karhi lowu hi faneleke ku wu hakerisa eka khadi ra wena lerintshwa leswi hi swi endla hikuva vanhu va pfula makhadi minkarhi yo tala ene ku va munhu a pfula khadi le ra nyuwani kumbe xana lerintshwa swi lava material kumbexani switirhisiwa swintshwa ni vatirhi vantshwa leswi swi pfuna leswaku hi kota ku hakela vanhu lava va endlaka makhadi na ku hunguta ku va vanhu va tshama va ri karhi va pfula makhadi minkarhi leyo tala.

Ku va munhu a ti pfulela akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka swi na nkoka naswona swi kahle swinene hikuva munhu u pfula akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka hikuva a yi twisisa naswona a vona yi fambelana ni mahanyelo kumbexana vutomi bya yena na swa timali ta yena kumbexana ntirho wa yena leswi swa pfuna swinene hikuva loko u pfula akhawunti ya bangi leyi u yi tsakelaka hi leyi i nga ta kota ku yi tirhisa kambe ku nga va ni tin'wani tiakhawunti ta banga leti ti nga ku hlulaka naswona tiakhawunti ta bangi ti hambanile swinene xikombiso a ku na tiakhawunti ta vana va xikolo leti ti nga na mintsengo ya le hansi ku va na ta lava va tirhaka leti ti nga na mintsengo ya le henhla ya .

Loko munhu a pfulile khadi ra bangi yo karhi tindlela leti a nga ti tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya yena i ku ya etihofisini ta bangi ya yena leyi a pfulekeke akhawunti na yona a ya a ya vu tiyisisa vatirhi va n'wu languselaka ebangi kumbexana a ya eka michini ya tibangi leti a pfuleke khadi ra kona a ya hoxa khadi naswona swin'wana na swin'wana leswi a lavaka ku swi tiva kumbexana ku xi kambisisa hi khadi kumbe bangi ya yena u ta swi kuma koho kwalaho xin'wana munhu a nga xi tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya yena i ku pfula foni ya yena a search-a vito ra banga ya yena leswi swi ta endla leswaku a kota ku vona swilo hinkwaswo leswi kumbexana a lavaka ku swi twisisa kumbexana ku swi kambisisa.

Munhu loyi a nga laviku ku pfula akhawunti ya banga ndzi nga n'wu tsundzuxa leswaku vanhu va yiva masiku lama naswona ku rhobiwa swi le henhla xinene vanhu lava va nga na mali ebangini mali ya vona yi hlayisekile ku tlula munhu loyi a khomaka mali ya yena hi mavoko loko munhu o fika a lava ku ku khutuza kumbexana ku ku khuda epatwini mali ya wena yi ri ebangini a nge koti ku yi kuma nakona loko o teka khadi ra wena swi ta lava leswaku a va na nambara ya security kambe loko wo va u khomile mali ya wena hi mavoko vanhu va nga ku khutuza va ku tekela hikuva masiku lama tiko ri bihile swinene.

Munhu loko a lava ku pfula akhawunti ya banga u fanele ku landzelela swiletelo swo karhi swiletelo swin'wana swa kona i ku va mali a fanele a yi deposit-a kumbexana ku yi hoxa ebangini ya yena loko a yi pfula naswona u fanele ku tiva leswaku a nga fanelanga ku humesa mali ya yena hinkwayo ku sala ku nga ri hava nchumu ebangini ra yena ku fanele ku va na mali leyi yi khomaka akhawunti ya bangi ku kombisa leswaku ya ha ri eku tirheni munhu loko a fanele ku pfula akhawunti ya bangi u fanele a tiva swilaveko kumbexana mintsengo leyi lavekaka n'hweti na n'hweti ebangini leswi swi vuliwaka ti-charges kumbe ti-fees hi ririmi ra xinghezi.